Umyalezo engingathand'ukuwudlulisa umyalezo wokunakekela amadoda nokuthi amadoda anakekelane ukuze abe siyisizwe esindawonye.

Ngingasebenzisa uma bengenzisa umsebenzi ozohlanganisa bonke abafundi ukuze bakwazi ukuthi babambisane bafunde ingqungquthela yobuntu nokuhlangana.

Umthelela ukudla okusheshayo onawo ekukhetheni ukudla namuhla osekutheni isikhathi asisenaso ngendlela esasibanaso phambilini. Lokho-ke kubange ukuthi uyohlala ubheka into esheshayo okunokuthi uthathe into ezizothatha isikhathi eside ukuyenza.

Kubaluleke kakhulu ukuhlobisa ngemvunulo yendabuko mangabe emdansweni yamaZulu ngenxa yokuthi ikona okusihlukanisa nezinye izizwe nokukwazi ukuthi kugcine amasiko ethu njengamaZulu.

Ukubamba iqhaza komphakathi emngcwabeni kubalulekile ngempela ngoba, kukhombisa ukududuza kulowo mndeni olahlekelwe ukuthi-ke kubangconywana nanokuthi bazi ukuthi abekho bodwa bakhona bawumphakathi bazobambisana nabo.

Kuyehluka kakhulu-ke mangabe usuhamb'iy'ndawo ney'ndawo. Ngingalinganisa nje ngalomkhuba waseGoli wento abay'biza nge-after tears. Okokugcina sekuba indawo yokujabula nokuphuza utshwala engahloniphi isifo salowo umndeni nosiko lomngcwabo. Lokho-ke kuyinkinga ngoba mangab'usuka KwaZulu Natal usufika kulezindawo lezi, uvele ubone ukuthi cha akwenziwa kanje uyaxakeka.

Lezi zindima azikaze zaphelelwa isikhathi futhi izona ey'balulekile ekugcineni amasiko nenhlonipho yomphakathi. Ukuqala kokuthi umntwana azi indima ayidlalayo kuthi ngisho noma esekhulile azi indima ezoyidlala ngisho nasemphakathini angakwazi ukuthi aziphathe ngendlela ehlukile noma ngendlela engafanelekile. laba abathi leziy'ndima seziphelelwe isikhathi yingoba abathandi ukuthi kuqhubeke ngendlela okwakwenziwa ngayo, kodwa abakuboni ukumoshakala abakwenzayo.

Ubuhlali bunokuhluka ngenxa yokuthi okuthile kuchaz'okuthile. Kubalulekile-ke ukuthi kwaziwe ukuthi njengoba umuntu esedlulile esigabeni sokuba yingane esethatheka njengomuntu osengagana kumele kuvele nasemphakathini ukuthi, cha usekhulile lowomuntu, ubuhlali bonalobob'khombisayo ukuthi cha lowo muntu usekhulile naye uhlalanabo lob'buhlali usezohambe kuze kufike la khona sekwazi ukushintsha-ke eseyogana.

Iphalishi lel'elimhlophe lempuphu kwakuyilona lelo elalikukhumbuza ugogo ngenxa yokuthi sasilidla singumndeni sonke ekuseni phambi kokuthi siqal'usuku. Lokho kwakubangw'indawo lasasikwazi ukukhuluma khona. Sikubuze nangokubuza sixoxe nogogo yikho kugqama kumina.

esidlulela kulesi sigaba sokukhuliswa. Emva komkhosi ngibona kukhanyela izinto ngikwazi ukuthi ngifunde kahle, ngisebenze, ngikwazi ukuzikhandla nami ngigcine futhi ngithole nomyeni ozokwazi ukuthi angiphathe kahle asiphilise.

NgokwesiZulu bekumele engabe kucishe kwenziwe ngendlela yakwa Xhosa ngani na ngokuthi kube khona isikhathi la kudodiswana khona kufundiswa imiyalo yokuthi insizwa iziphatha kanjani. Ngesizathu sokuthi kwaduma ukukhuliswa kwamantombazane nokukhuliswa wona kuphela alusekho lolo siko. Manje kubange kona nokuthi iy'nsizwa eziningi zingakwazi ukuziphatha kanti kubalulekile ukuthi libuyiswe lolo siko ijwayezwe kube into enkulu njengoba kwenziwa umemulo.